Imithelela imithelela eyenziwa abantu bey'nkundla yezokuxhumana ababanethonya ngalo ukuthi ababheki nhlangothi zonke kepha babheka inhlangothi eyodwa, lokho kwenza ukuthi yonke into abayikhulumayo benzele ukuthi bathole imali kuphela abayenzeli umphakathi.

Indima engaba khona ingaba khona ingaba khona kakhulu ngoba intatheli ziyakwazi ukuthi zifinyelele kubantu akusafani nasekuqaleni lapho khona okwakusetshenziswa khona amaphepha, kodwa manje ngoba sesisebenzisa umakhalekhukhwini kulula kakhulu ukuthi izindaba zifike futhi zifike ngokushesha.

Kuyinkinga kakhulu ngoba abantu angeke basakhona ikakhulukazi abaculi ukuthi bakhiphe izinto zabo ezintsha ngaphandle kokuthi kube khona umuntu ozokwenza ezakhe ezingekho emthethweni, futhi engagunyaziwe asebenzise lo ngokoqobo komuntu ongekho kube ngazathi uyena okwenzayo. Kuzoba nomthelela kakhulu kubantu abasafufusa abasafuna ukuphumelela.

Ibe nomthelela omuhle kakhulu ngoba izinto sezenzeka kalula uhleli ekhaya, usuyakwazi ukwenza yonke into yakho uhleli ekhaya awusadingi ukuthi uphume uye ey'ndaweni lapho khona ozofika ukhiphe imali ukuze ukwazi ukuthi wenze leyo nto leyo or ukwazi ukuthi usizwe wenze leyo nto. Manje sekulula kakhulu ngoba unomakhalekhukhwini endlini okwazi ukwenza yonke into.

Abantu abayekele ukukhipha kakhulu izinto zabo iy'mpilo zabo zangasese ukuze zizogcwala kuma-inthanethi, umuntu akayenze into ayenze ekufihlakaleni ebese ku-inthanethi aphume ngaloku ngaloyo msebenzi wakhe asuke wenza. Uma kuwumculi akacule ayeke ezinye izinto angafaki iy'ngane zakhe u-inthanethi, angafaki umndeni wakhe kepha kube wuye kanye nomsebenzi wakhe kuphela ukuze azovikeleka nesithunzi sakhe.

Ukusebenzisa la madivayisi asohlelweni oluphambili lawa amanje kunomthelela omuhle kakhulu emphakathini kanye ney'mpilweni zabantu ngoba izinto eziningi usuwakhona ukuzenzela zona uhleli endlini, uyakhona ukufunda manje akusadingeki ukuthi uye koma-library lapho khona uzothola khona ukufunda. Usuyakwazi ukuthi uthenge engabe i-airtime-i, ukwazi ukuthi ufake idatha ukuze uzokwazi ukuthi zonke izinto zakho uyibheke khona la kule divayisi ehlakaniphile ezokutshela konke, ikufundise futhi kube ngathi ufundiswa uthisha la phambi kwakho.

Ungakhuluma kanye ngezinto esihlezi esibhekana nazo ikakhulukazi uma ngabe uwumuntu omusha, khuluma ngezinto ezibhekana nazo esibhekana nazo isikhathi sonke esikhathini esiningi futhi abantu obonayo ukuthi angeke baze bakwazi ukuthi bazixazulule ngokwabo, ungakhuluma ngakho wenze ucwaningo. Bese uyabuya uzoshera usherele bonke abantu ukuze bazokwazi ukuthi bakumamele, uhambe uyofunda ubuye uzobasherela ulwazi lwakho ukuze bezosizakala, ngaleyo ndlela abalandeli nezithameli uzobathola abathembekile.

Engingakwenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngixoxisane nabanye abantu ngizwe ukuthi bona uma ngabe bephumile benohambo yini abakwaziyo ukuzijabulisa kakhulu ngayo abangakhoni ukuyenza uma ngabe besemakhaya, uma bebodwa noma uma bephambi kwabantu. Ngaloko kungangisiza nami ukuthi ngifunde ukuthi isikhathi sami sengingakwazi ukuthi ngisichithe kanjani nabanye abantu engisuke ngihlangabezane nabo ekuhambeni.

Ukubhala ingoma mayelana naleyo nto osuke ubhekene nayo, uyakwazi ukuthi uqwashiswe abanye abantu, uyakwazi ukuthi futhi undluluse isimemezelo kuyo ingoma, uyakwazi ukuthi upholise nabantu labo abasuke besenkingeni ngengoma. So, ngicabanga ukuthi imphumela oyitholayo iba yinhle kakhulu ngoba uyakwazi ukuthi usize abanye abantu ngezinto osuke ubhekene nazo, wandlula kuzo.

Uyakwazi ukuthi usebenzise le nto esiyibiza nge-dictionary oyithola laphaya okubizwa ngokuthi isichazamazwi, uyakhona ukuthi uyisebenzise la kule divayisi yakho ngaphandle kokuthi uze uvule isichazamazwi, uyakwazi ukuthi usebenzise khona la kule divayisi yakho ukuze uthole lonke ulwazi olufunayo ngalawo magama okanye ngaleso siqeshana kuyasiza kakhulu ngoba akudingi ukuthi uze uhambe ibanga elide okanye uhluphe abantu kodwa sebenzisa nangu umakhalekhukhwini osesandleni sakho.